Nna hangata melaetsa ke rata ho e romela ka WhatsApp kapa yona Facebook. Hobane ele ntho eleng hore re se re e sebedisa ka bongata ha rona. Ke yona ntho e leng hore e kene fashion-eng.

Motho a ka leka ho tshwarana le ba kampani eo e leng hore ke yona ene mo file password ya hae. Ke bona batho ba ka lekang hore ba mothodise password-e ya hae kapa a etse yona e ntjha. Ke tsona tsela tse pedi tse ke tsebang hore motho a ka thola password-e jwang.

Ntho ya pele o tlamehang ho e etsa, ke ho search-a lebitso la yona internet ya hao e we kenyeditsweng ka tlung. Ha o e fumana ke hona teng moo o tla kgona hore o kenye yona password kapa nomoro eo we fuweng hore o e kenye ho tle hore o kgone ho e sebedisa. Sena se etseditswe hore e ska ba mang le mang ya kgonang hore a be le internet ya hao kapa a e sebedise ntle le tumello ya hao.

Ho bua nnete, tsona ha di kgone ho thusa ka botlalo kapa ka phethahalo hobaneng ha di kgone ho araba tse ding tsa dipotso tse motho a bang le tsona ha hloka thuso. Mme ha di kgone ho utlwisisa tse ding tse leng hore motho ana ka di utlwisisa hobane ha se batho ke tsona di-chatbot, ha dina kutlwisiso eo motho a bang le yona. Ke ka hoo, ke sa nahaneng hore di etsa mosebetsi e leng hore motho o na kgona ho o etsa.

Ke makgetlonyana a mmalwa moo nkileng ka bala ditaba tse seng tsa nnete. Le hore ke bone ene se tsona tsa nnete, ke la ka tlameha ho batlisisa haholonyana ka seo ne ke se bala. Ke ka hoo nka kgothalletsang babadi ba bangata hore pele motho a nka ntho kapa a e kgolwa, a leke ho batlisisa haholonyana ka yona ho ba bang ba ditaba. Hobane ditaba tsa nnete tsona di teng, empa di batla hore o be le motho ya nang le mamello mme o tsebe ho batlisisa hona internet-eng.

Nkgono, ka hobane ha o sa kgona ho bona hantle pampiri. O ka kgona hore ditaba tsena o di fumane mohaleng wa hao ka tsela e leng hore o tla diballwa. Sa hao ke hore o behe mohala tsebeng mme o mamele. Seo le teng hore o se fihlelle, o tlameha fela ho tobetsa ntho tse mmalwa hona mohaleng hore o tlo kgone ho thola ditaba tsa hao tsa letsatsi le letsatsi. Mme moo ha o no sokola o ntso batla ho bala hobane nthwe nngwe le nngwe e tla be le teng hona mohaleng, mme o tlo e ballwa hona le hore wena o ipalle hobane ke moo mahlo ha sa bona.

Ke tlo bapala dipina tse eleng hore rakgadi le batho bohle ba baholo ba tlo di thabela. Ha ke tlo bapala tse eleng hore lona le di tlwaetse hobane ona mosebetsi ke wa rakgadi mme re tlameha re etse se tlo thabisang yena. Ha tlwaela mmino wa lona empa oo nna ke tlo o letsa o tlwaetse, wa o rata, ke wa kgale mme ke ona oo esale o kopanya lelapa lena. Ke ka rata ha leka la ntlohella ke etse seo mme le tle le kgone ho bona molemo wa ona mmino e ke tlo o letsa.